Ee nka akantsha merogo e mentle go leka e seng e itsege thata mo go yone, o ka leka kale e tletseng vitamin-e e ka oketsang maatla le botsogo jo botoka, o ka leka le spinach e humileng ka iron e ka thusa mo mmeleng le mo menaganong, carrot e kgonang go tsenya vitamin a mo mmeleng le go thusa ka pono.

Ee nka le tlhalosetsa. Go jala dijalo tse di tshwanang le diapole kgotsa dipanana, go tlhokega gore o di jale mo mmung o kwenneng le gore gape di kgone go kry-a metsi a ntseng sentle ebile a le sekono.

Peo ya ditamati, e simolola o tsenya mo di-block-ong tse di nnyane pele ga o e jala mo mmung. Fa di simolola go mela ke teng mo o tlileng go di tsaya o di sa ko ntle, o tshwanetse o netefatse gore o di tshela metsi nako le nako ebile o di beya mo letsatsing le le lekanang.

Peo ya rooibos e simolola mo mmung o phepafetseng, o tletseng ditshila. Peo e ka simolola ka ketlelo mo lefelong la temo kgotsa mo dipitseng pele ga go jala mo lefelong le le golo. Fa dimela di simolola go gola di tlhokomelwa ka metsi le ka metlha, mme di tlhokomelwa gore di se ke di a sengwa ke ditlhare tse dingwe, go kotula le go robiwa ga rooibos fa dimela di feta selekano sa go tshwana le dikgwedi di le tharo kapa di le dinne di simolola go kotulwa.

Rooibos e na le melemo e mentsi wa ntlha ke gore, e nonotsha pelo, e tsosolosa tsamaiso ya mmele, e fokotsa kgatelelo ya maikutlo kana ga o na le seterese, e thusa ka marapo le meno, e go thusa le gore o robale sentle ebile e tsosolosa le letlalo.

Tlhokego ya metsi mo dinokeng kgotsa mo dinakong tsa selemo, rooibos e tlhoka metsi a mantsi mme mo dinakong tse omileng dimela di ka šwa, tharabololo ya teng ke gore go dirisa tiriso ya metsi kgotsa go tsenya rooibos mafelong a a nang le metsi a a oketsegileng. E ngwe ke gore, rooibos e tsaya nako e telele gore e ka kotulwa jaanong, balemirui ba tshwanetse ba plan-e ka nako gore ba tla dira jang gore rooibos e kgone go kotulwa ka nako.

Nngwe ya tsone ke ditlhokego tsa metsi, di tsenyo mo mmung, ditlhare le dikokwana tsa dikokwana, phetagatso e e sa tsheleng, ditsela tsa mmaraka, tlhokego ya botaki le thekenoloji.

Maungo a tala a boil-lwanga le sukiri mme apeiwa ka nako e e tshwanetseng go oketsa tatso le botsogo jwa yone. Go dira dijeme go oketsa botsogo jwa maungo ka gonne a bolokwa ka syrup-o, kgotsa sukiri e oketsegileng e e thusang go fokotsa kana go senyega ga o ne. Maungo a tlhotlhotseng a go tswa mo maungong a tala mme a fetola mo motlheng o bonolo go nwa, ditsela tse di jaaka blending le pasteurization di thusa go boloka di-mineral le di-vitamin tse di mo maungong.

Diungo tse di jewang thata ke nagana ke diapole, dipanana, di-orange. Diapole ke nagana di jewa thata ka gonne, di na le tatso e monate ebile go bonolo gore di ka bolokega, di na le di-vitamin, di na le di-fibre. Dipanana tsone di a tlhwafala ka ntlha ya go nna bonolo go nwa le go nwa sentle ka letsatsi le letsatsi, di na le potassium, ke nagana gape go na le leungo le lengwe le le dirisiwang thata, le le jewang thata e leng bo-orange ka gonne e na le di-vitamin.

Merogo e jewang thata ke bo spinach-e, ditapole ka gonne, le tsone di bonolo gore di ka lemiwa ebile di bonolo gore di ka dirisetswa dilo tse dintsi jaaka ditapole. Ditapole di dirisetswa dilo tse dintsi, di-carrots-e tsone di monate gape di thusa le ka gore di bule matlho.

Dithoro di tletse protein-i, fibre le di-mineral-e tse di botlhokwa mo go oketseng botsogo jwa pelo, go thusa tsamaiso ya mmele le go tlhabolola digestion. Temo ya segompieno, dithoro di thusa go fokotsa tlhoko ya metsi le matlhare a mmu ka gonne di kgona go tsenya nitrogen mo mmung, e oketsang bokgoni jwa mmu. Mo dithulaganyong tsa dijo dithoro di ka dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng jaaka, go dira di-salad, mabele le dipapa go le gontsi fela.

Wine farming e akaretsa go tlhopha lefelo le le siameng go jala di-grape kgotsa e go jala di-grape, go tlhokomela dimela ka metlha, go kgaotsa ditlhare tse di sa tlhokegeng, go nosetsa le go sireletsa dimela mo ditlhabeng le malwetseng. Fa di-grape di setse di gola mme di fetsa go nonofa di kotulwa ka kelotlhoko go sireletsa boleng jwa one, ka morago di fetela go dirisiwa mo go direng waene e leng tsela ya go fetola dijalo tse di jalwang gore di nang le boleng jo bo oketsegileng mo dinong tse di nang le tatso e e molemo.

Tlhompho le puisano e e molemo, go tlhalosa maikutlo a gago ka tsela e e tlotlegang le go utlwa ba bangwe go thusa go aga kamano e e siameng mo malapeng, boikarabelo go kgona go tsaya maikarabelo a tshingwana ya gago, kutlwisiso le bopelotelele, tsebo le bokgoni, go ithuta le go itse dilo tse di tlhokegang ka go simolola tshimo, kgolo ya maikutlo le maikutlo a a siameng.

Go lemiwa ga rooibos le go sireletsa ditokologo le ditshedi, go oketsa mefuta ya ditshedi. Fa rooibos e lemiwa ka tsela e e siameng dimela tse di farologaneng le ditlhare tse ding di ka gola mo lefelong le tshwanang, e leng se oketsang mefuta ya diphologolo, dinonyane le dikokwane tse di tshelang mo tikologong. Go tlhoka temo e e kotsi go thusa gore ditshedi di sa tlwaelega di se ka tsa swega ka lebaka la dikokwana tse di senyang dimela.

Dinawa di tletse di-protein-i le di-fibre di thusa go tshegetsa pelo le tsamaiso ya mmele. Dinawa tse di nnyane di oketsa protein-i le iron, di botlhokwa mo go tlhagiseng marapo le tlhagiso ya madi, ya dinawa di na le di-protein-i le tsone, diphodi di na le di-protein-i le tsone. Dijo tsa dithoro ke porridge ya dinawa e na le protein le fibre e thusa go tsosolosa matla le go boloka pelo le tlhogo e phetseng sentle, sopo ya dinawa e thusa go tshegetsa mmele ka phepo e e molemo mme e bonolo go nwa.